Ke bohloko ka hore radio station ya rona mona lekeisheneng e batla ho kwalwa. Ene ke utlwile ho thwe di tlo kwala di le ngata e le nthwe ke bonang hore ha e no sebetsa hobane haesale re ba le di radio station makeisheneng a rona mona kapa hona metseng ya rona mona, ntho tse ngata di a thusa. Hobane di ne di le ditoropong pele ho buuwa taba tsa ditoropong kwana empa tsa lekeisheneng di sa phatlalatswe. Jwale ho se ho le bobebe le hore le ha o lahlehetswe ke ngwana, o kgona hore o founele radio station ngwana a batlwe. Haebe ho na le kotsi kaekae lekeisheneng ho a buuwa hore batho ba seka feta ka moo hoba ho hlahile ntho e tjena le e tjena. Ha batho ba fuwa di-food parcel le yona e buuwa radio station-eng ya hona lekeisheneng. Nna ke bona e thusa haholo.

Wa tseba taba ya hore marangrang kapa yona internet e fumanwa feela library ha e ntshware hantle hobane hona jwale company tse ngata di se di etsa mesebetsi ya hore batho ba sebeletse hae. E hloka Internet. Ha ne re ka kenyetswa hona metseng ya rona, e ne e ka thusa haholo. Le ka hona batho ba ba batlang mesebetsi hobane mesebetsi ha se phatlalatswa dipampiring jwalo ka pele. Nakong ela ya rona ya hore o ne o tla reka pampiri o bone mosebetsi moo. Ho se ho entswe dintho di be bobebe. Jwale ha ne ba ka thusa feela ka hore lekeishene le lekeishene ho kenywe palo, e leng hore e tla thusa batho ka ntho tse ngata. Le hona ho batla mesebetsi le hore motho a sebetse.

Malome o a tseba ke a tseba hore o ile wa utlwa bohloko haholo hore taba ya dipampiri kapa tsona dikoranta ha di sa rekiswa jwalo ka pele. Nako di ile jwale ho se ho sebediswa internet. Ntho e nngwe le e nngwe o tlo fumana moo. Ha ho sa tshwana le pele moo o tla tshwanela ke ho reka dipampiri tsena kaofela ho fumana ditaba. O tlo di fumana internet eng ka nako e le nngwe. Ke hore ha o batla ho bala tsena o di fumane ka mefutafuta. Ke batla ho o ruta malome hore o tlwaele hore ntho tsena di jwang. O tla thaba haholo ha o so tseba o sebedisa. Ha o no hlola o tsamaya le ka tlung hoba ke a tseba hore o motho ya ithatelang ho bala ditaba.

Wa tseba hore nna ha ke tsebe hore le re le borehile jwang ke le reketse di-phone. Le hona le ka sheba ka data akere ho na le subscription tseo ke di patalang. Jwale ntho eo ke tlo kopang le e etse di-phone-ng tsa lona ke hore le seka boreha hobane tsela eo re tlo e tsamayang e telele. Etsang hore le eng app store le download-ng di-app. And then le kgona hore le shebe dipopaye tsa lona, di tla le ntshana bodutu ho fihlela re fihla leetong la rona. Le ha re fihla moo, le tla kgona ho na le ntse le sheba ka ha re rekile data founong.

Malome ke a tseba ka mokgwa oo ke utlwisitseng bohloko ka teng ka phoso e etsahetseng ya hore di-album tsa hao kaofela di tjhe. Empa ke ne ke batla ho o bontsha ditshebeletso tsa mmino tse re nang le tsona ka ho fapafapana. O kgona hore o patale kgwedi le kgwedi, e leng ntho ke tla o etsetsang yona. Mme o kgone hore o download-e dipina. Ha o download-a dipina e tlaba dipina tsa hao ho fihlela. Hoba o ka kgona le ho di boloka ho cloud hore ntho tse kang tsena ha di ka etsahala o bo kgona ho kgutlela mminong wa hao. O o lata hape le ha o ka lahlehelwa ke yona phone.

Wa tseba ka mokgwa oo ke ratang mohala wa ka wa thekeng ka teng. Ka nnete, ke a kgutla tseleng ha ke fumana hore ke o lebetse hoba ke a tseba hore o ntsha bodutu tseleng. Ke kgona ho mamela mmino oo ke o bolokehileng founung ya ka. Ke kgona ho bapala dipapadi founung ya ka. Ke kgona hore ha ke se ke kgathetse ke bale dibuka founung ya ka. Ke kgona hore ke download-e founung ya ka. Ke kgona hore ke shebe ditshwantsho founung ya ka. Jwale ho o siya ekaba mathata a maholo hampe. A maholo.

Ho na le ho hloka toka ka hara baetapele ba sa tswa ho kgethwa. Seo se thusitseng batho setjhabeng sa habo rona se nkilwe ho rona. Mme sena se tla baka tekanyo e phahameng ya ho hloka mesebetsi le ho batjha. Mme re hloka ho hlophisa seboka le moetapele e motjha ho fumana dikarabo mabapi le internet e nketsweng setjhaba.